Uye ubone umntana indlela enza ngazo izinto kuye kutshintshe. Kunamaxesha umntana afune ukuzivalela yedwa ekamireni angafuni ukudibana nabanye abantu okanye avele abe nomsindo ongayazi noba uvela kuphi.

Ewe, lufumaneka lula kumntu jikelele. Kumntu okubalulekileyo ukuba umntu aye ekliniki ayokuxelela amanesi. Xa begqibile uthesta igazi afumane ikhadi lakhe lokumane ezothatha amayeza wakhe eleke mpelanyanga.

Ndingamcebisa ukuba sizame ukuba sibaxelele abazali bakhe ngokuba ke banolwazi, kufuneka beyazile le meko umntana ajongene nayo.

Makuzanywe ukuthi abantu baxilongwe kwangethuba kusabonakala ukuba isifo sikhona emzimbeni.

Akuyonto eyokuba umntu umjonge ngendlela anxibe ngayo ngokuba ke wonke umntu unayo i-freedom yendlela ukuthi makanxibe ngayo, kodwa ayithi loo nto umjongele ukuba umdlwengule.

Kuyafuneka ukuba kubekho abantu abazawuthetha kakuhle nabantwana, abantu abafana nee-psychologist nee-therapist ukuthi umntana akhululeke xa eseklinikhi azive ekhuselekile.

Zilunge kakhulu ngoba ke ziindlela esakhula ngazo, ezakudala zikhona kule ndlela sikhula kuyo singabantu abamnyama, ukuba ke ziindlela ekwakudala zisetyenziswa kwangabantu abadala le kude. Zazisebenzisa nakubo nangoku zifanele ukwazi ukusebenza.

Indlela lula ukuba sithethe nabo abantwana imihla nemihla ukuba ihlale loo nto ikhona ezingqondweni zabo ukuba lo mgaqo sihamba nawo maxesha onke.

Ngoko ukuze uye uyokwaluka uyindoda uye uye usowusazi sewusijongile ukuba ungaba ungumntu onazo izifo ojongene nazo ukuze ukwazi ukuzinceda ngako ungekayi esuthwini.

Bantwana bam, kubalulekile ukuba uhlabe inaliti okanye uthathe iipilisi ezi ngoba ziza kunceda njeba sewuqalile ukwabelana ngesondo. Ziza kukhusela ukuba ungafumani mntana ngoku usemncinci usafundayo.

Ndingathetha naye kakuhle ndizame ukuba siye nakwii-psychologist, ndizame ukumcacisela kakuhle malunga nokubaleka kokuthatha iipilisi ezi ngoba ke ziza kuncedisana naye.

Sibalulekile esi skim sokondla esikolweni sethu ngoba sizawuncedisana nabantwana ukuba batye because ngoba ke abaphumi kumakhaya afanayo bonke.

Ewe, kunjalo ngokuba ke iinyanga nazo ke imithi yazo, amayeza yawo, iyayidlala indima enkulu ekunyangeni izigulo zomzimba. Ngokuba ke ziphuma kanye kanye kumhlaba, zinatshurali.

Gcina ukuthula kwaye ungazami ukummangalela .

Abantu abadala eMzantsi Afrika bahlala bethandabuza ukufuna unyango ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ezifana noloyiko lokufunyanwa benezifo ezinzulu, ukungathembi iinkonzo zezempilo nokunqongophala kolwazi ngeempawu zezifo.

Hayi ngokupheleleyo, nangona kukho imizamo ethile yokuxhasa abantu abadala eMzantsi Afrika abaninzi abakafumani unyanzelelo yenkxaso efanelekileyo. Abanye baphila bodwa bengasenamandla kwaye bengenayo inkxaso yezezimali okanye yempilo.

Ewe, imali yenkamnkam evela kurhulumente inceda abantu abadala ngendlela ethile ukuba bafikelele kukhathalelo lwempilo kodwa ayanele ngokupheleleyo.

Ukucoca indawo yokuhlala, ukumncedisa ngemisebenzi yemihla ngemihla, ukumisa ixesha eliqhelekileyo, unyango nempilo, ukufumana uncedo, uthando, nentlonipho.

Mama othandekayo, ndivuyisana nawe ngokundixelela ngendlela oziva ngayo. Ukuba ufuna ukuhlala kwikhaya labantu abadala ukuze ungaziva wedwa ndiya kuncedisana ukufumana indawo ekhuselekileyo nenobubele. Ndihlala ndikuthanda kwaye ndilapha ukukuxhasa kuzo zonke izigqibo zakho ngothando.

Ukuncedisa ugogo athathe amayeza ngexesha ndingasebenzisa ezi ndlela, ukwenza ishedyuli ebhalwe amaxesha okuthatha amayeza, iwotshi enesikhumbuzo ukulandelela rhoqo, ukusebenzisa iibhotile zamayeza ezineleyibhuli.

Ndibona ngathi umama uza kuncedakala kwikhaya labantu abadala ngenxa yokuba kulapho anokufumana unyamezelo lwezempilo oluqhubekekayo, ukutya okufanekileyo kunye nenkampani yabanye abantu abangabalinganiselwa.

Abantu baba mathidala okanye bazive benzakele ngokwasemoyeni xa kufuneka bakhuphe abazali babo babathumele kwikhaya labantu abadala. Le mvakalelo ibangelwa zizizathu ezininzi ezinxulumene nentlonipho, uthando kunye neenkolelombono ezinzulu.

Utatomncinci wam uchulumancile ngokufumana imali yenkamnkam kodwa ndiyakhathazeka kuba uyisebenzisa kakhulu ekuthengeni utywala engakhathali nokutya. Ukuze ndimncede, ndingathetha naye ngobubele ndimncede enze isicwangcisomali nokuthenga izinto kuqala.